Ukunikeza izinkukhu zakho ozifuyile imigomo kanye nemithi kunemiphumela eminingi emihle. Ngaphandle kokuba zife, zingagcina zikunikeze izifo ezinjenge-calmapylobacteriosis, i-avian flu noma i-e.coli infection. Lokho kungagcina kukwenza ugula kubangele isisu esingapheli noma ukukhwehlela okungapheli kanti futhi nalokho ukunikeza izinkukhu zakho imithi kungaphinde kukugcine unokudla okuningi.

Izinyosi zibaluleke kakhulu kubalimi njengoba izinyosi zesifazane zaziwa ngokwazi ukususa impova, zisusa kwesinye isitshalo ziyise kwesinye isitshalo. Lokhu kusiza ukuba iy'tshalo zikwazi ukukuthela iy'thelo ey'noshukela omningi wemvelo. Iy'thelo ey'hlala isikhathi eside kanti futhi izithelo ezinezakhamzimba ey'ningi ey'baluleke emzimbeni womuntu. Izitshalo ezidinga izinyosi kungaba utamatisi, ukotapheya kanye nokulamula nokunye okuningi. Ukuze abalimi bakwazi ukusekela lezi y'tshalo bangakha izidleke zezinyosi eduze kwalapho betshale khona, kanti futhi bangasebenzisa izibulali-magciwane ezingenawo amakhemikhali amaningi.

Izindlela abalimi abangazisebenzisa ezisimeme ukuze banciphise ukucekela phansi kwemvelo. Okokuqala, ukuhlola umhlabathi abazowusebenzisa, bakwazi ukuthi umhlabathi bazowusebenzisa uphathwa kanjani kanti iyiphi futhi indlela eyokuwugcina unempilo. Okwesibili, ukusebenzisa iy'phehlimandla ezingokwemvelo obala kuzo ilanga kanye nomoya nokunye okuhlukahlukene. Okwesithathu, ukusebenzisa izikhuthazo ezingenawo amakhemikhali amaningi noma amakhemikhali okuzenzela. Lokho kungasiza ekuvikeleni abantu abazodla lezo zitshalo, uphinde ekuvikeleni futhi iy'lwane ezithutha impova ezinjengey'nyosi.

amawayini a-organic isebenzisa izikhuthazi ezingokwemvelo kunokusebenzisa izikhuthazi ezinakhemikhali. Lokho kungase kuvikele umuntu ophuza lelo wayini ekutheni athole ikhanda elingapheli noma athole ukuvuvukala kanti futhi iwayini eli-organic linezitshalo eziningi ezingokwemvelo kunokusebenzisa ushukela o-ediwe noma ushukela wokuzakhela. Lokhu kunikeza impilo eningi kanti futhi kugcina umuntu wakhona engenayo ibhabhalazi. Okunye futhi okuhle ngewayini eli-oganikhi, imvini yakhona ayidingi amanzi amaningi, isebenzisa amanzi amancane. Lokhu kusho ukongiwa kwamanzi.

Ukuze ikwazi ukuheha iy'vakashi ngezimakethe eplazi. Mhlawumbe engingakwenza okokuqala ukusebenzisa izinto ezingokomdabu zalelo zwe njengokutshala noma nokumaketha iy'tshalo zalelo zwe, izilwane zalelo zwe, ukubonisa ngezingubo kanye nezinto ezenzekayo zakulelo zwe njengomculo kanye nemidanso yalelo zwe. Okunye futhi engingakwenza ukuheha izivakashi, izinkomo noma izindlela epulazini zingaboniswa nezilimi ezahlukahlukene ukuze izivakashi zizizwe zamukelekile. Okunye futhi okungenziwa ukubandakanya izivakashi zakho ezintweni ezenziwayo njengokupheka kanye nokuvuna iy'tshalo.

Kunomthelela omkhulu kakhulu ngoba ukushoda kwamanzi akusikho nje okushodayo kodwa kushoda kwempilo lokho ngoba abantu abakwazi ukupheka, abakwazi ukuflasha emathoyilethi njengoba emadolobheni kakhulu ukusetshenziswa amathoyilethi aflashayo. Ukungakwazi ukuflasheka kwama-toilet kusho ukungabibikho kwempilo. Ukugula ukugula kwezingane uzogula kubantu abadala, kanti futhi nakakhulu, njengoba abantu bangakwazi ukupheka, kusho ukwanda indlala. Njengoba manzi nasey'tolo ngisho nakhona engathengeki njengoba engekho ezimbonini, kusho ukuthi awekho nasezitolo, nakhona esitolo awathengeki. Nabasebenzi emadolobheni nabo bayahlukumezeka kakhulu kuze kuhlukumezeke ngisho nezingane esikoleni njengoba zingakwazi ukuya ey'koleni iy'ngane.

Ukuze akwazi ukunquma uhlelo lokutshala, kufanele kuqale ugogo uMaNtuli ahole umhlabathi wakhe ukuthi umhlabathi wakhe iziphi iy'tshalo ongalungelwa ukutshalwa lomhlabathi wakho kanti futhi uma eyitshalile noma esiy'khiphile, iyiphi indlela engcono yokugcina umhlabathi wakhe usesimweni sempilo, kulungele ukutshalwa futhi ngokuzayo. Okunye angakuhlola ugogo uMaNtuli, isimo sezulu sendawo akuyo ukuthi isimo sezulu sikanjani, iziphi iy'tshalo ey'melana naleso simo leso sizulu. Uma kwendawo ehlezi ibala, iziphi itshalwe sihlala endaweni ebhalelwe uma kuyindawo ehlezi net. Iyiphi itshalo ezilungile indawo ehlezi imanzi, kanti futhi okunye angakuhlola isikhathi sokukhula kwezitshalo ukuthi izitshalo ey'kanje zikhula ngasiphi isikhathi nezitshalo azikanje zikhula ngasiphi isikhathi.

Indawo yakithi indawo enesilinganiselo esihle kakhulu. Liyana ngokulinganisela, liphinde libalele ngokulinganisela. Isithelo kahle endaweni yangakithi nesitshalwayo, ubhanana, ukotapheya, amagwava, ama-orintshi, ulamula, umango kanye nama-aphula kanti futhi ezinye zey'tshalo kubalwa khona isipinashi, tamatisi, ukherothi.

INingizimu Afrika inomhlabathi ovunde kakhulu okwazi ukutshala iy'tshalo ezahlukene kanti futhi iy'tshalo y'kwazi ukuthola umsoco ukuze y'kwazi ukuthela kahle. Okunye okwenza umkhakha wezolimo ubaluleke kakhulu eNingizimu Afrika, ingenxa yesimo sezulu esikwazi ukushintshashintsha ngendlela ey'hlukene, okunamasizini khona ahlukahlukene noma iy'nkathi zonyaka ey'hlukahlukene. Ukuba khona kwamasizini amanye kwenza ukuthi kukwazi ukuthi kutshaleke iy'tshalo ey'hlukahlukene ngey'khathi ey'hlukahlukene ey'ningi ngokuvumelana kwazo nesimo sezulu.

I-automation ingasiza kakhulu ekubhakaneni nokushoda kwabasebenzi ngokuvala iy'khala zabasebenzi ezimbonini ey'ningi, iphinde futhi ikwazi ukukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphezulu, lo odingakalayo kanti futhi owanele.

Ubuchwepheshe bungasiza kakhulu ekuhlonzeni nasekulawuleni izifo zezitshalo kusenesikhathi ngoba zingathola ngisho nokuncane nje okungakhombisa ukuthi kunesifo esithile esikhona kusasenesikhathi, ayi njengoba abantu noma amehlo abantu ebona ngoba sekonakele kakhulu. Kodwa ubuchwepheshe bungasiza ukuthola kusenesikhathi esincane noma kusenesikhathi esincane leso sifo sisakhona, noma izimpawu zakhona zisakhona ukuze y'kwazi ukuthi zisilawule noma zisiqede.